Dirapa tsena ke tsa nnete, mme di etseditswe hore di bontshe bareki kapa bona batho ba kenang ka hare ho shop tsena hore dirapa tsena di na le bokgabane. Kapa bona botle bo bo kakang ha di dutse leboteng.

Ee ke na le App-e tsa temo tseo ke di tsebang, empa ha ke tsebe na di sebediswa jwang boholo ba tsona jwalo ka ha ke soka ke di sebedisa. Tjhehe ha ke na mohopolo wa App-e ya temo e ka etsiwang, jwalo ka ha ho se ho na le di-App-e tse ngata tse teng ho thusa balimi le batho ba batlang ho lema.

Jwalo ka ha o batla ho qala leruo la dimmutlanyana, o tlo hloka o be le lengolo le bontshang hore o dumelletswe ho ba le leruo leo le sebaka se tshireletsehileng ebile se hlwekile ka mehla moo di mmutlanyana di tlo ho dula teng, le dijo tse netefaditsweng hore ke tsa dimmutlanyana.

Ho na le dimela tse tjhefu masimong mona, mme tse hlokang hore le be hlokolosi haholo. Dikotsi ho motho a ka di atamelang a sa itshireletsa, etsang hore le apara diaparo tsa boitshireletso haholo ha le tlo atamela, mme le sebetsa masimong, mme le qobe ho tshwara dimela ka matsoho a lona le sa kenya ditshireletsi tsa matsoho. Le hlape matsoho ka mehla ha le qeta ho sebetsa.

Baithuti kajeno re tlo ithuta ka peo le ho re re e sebedisa kae. Peo ke karolo e nyenyane ya semela e holang ha re e kentse mobung. Re e sebedisa haholo ha re lema dijalo kapa dijo masimong tseo re di jang ho tshwana le mokopu, poone, moroho le tse ding.

Buisana le ho bontshana hore patsi ena e etsa tjhelete e ngata le hore patsi ena e etsa tjhelete jwang. Re bontshana hore patsi e etsa fenishara, dipampiri, le mapolanka. Mme ha se patsi feela tjena, empa ke tjhelete e bokgothokgotho.

Motswalle mapolasi a mangata mona Afrika Borwa a jala poone, mabele, soya beans le tse ding tse ngata. Empa ana wa hlokomela hore tlala yona ha e fokotsehe? Ke nahana hore mmuso o ka ba le seabo ho fokotseng tlala ka ho kenya tshebetsong maano a eteletseng pele polokehong ya dijo dibakeng tsa mapolasing a rona. Ke nahana hore mmuso o kenya letsholo ho fokotsa tlala ho boleng hwa dijo masimong jwalo ka ho fana ka metjhine e sebediswang hore ho ka kotulwa dijo ka pelepele, pele di ka bola. Mohlomong ba ka kenya tshebetsong maano a abelang ba hlokang dijo hang ka mora kotulo. Wena e kaba o e nahana jwang?

Tseba mmaraka wa hao, etsa leano la ho bapatsa, etsa moralo wa ho bapatsa dihlahiswa tsa hao, mme o bontshe mokgwa o o tla tsamaisang ka teng dihlahiswa tsa hao ho batho ba ka bang bareki. Theha dikamano le bareki, fumana ditifikeiti le di-licence tse hlokahalang kapa ona mangolo a tumello a ho rekisa dihlahiswa mmarakeng.

Ho fumana menyetla ya ho ithuta ka temo e kaba phephetso ho batjha. Empa mekgwa e teng ya ho fumana menyetla ena. Mehlala, nngwe, disebediswa tsa internet. Ho na le disebediswa tse ngata marangrang tse fanang ka tlhahiso leseding mabapi le temo le mekgwa ya teng. Pedi, di-college tsa temo thuo. Tharo, dithupelo le manane a kwetliso bakeng sa batjha ba ratang temo. Nne, hangata mebuso e thakgola matsapa a ho kgothaletsa thuto le kwetliso ya temo ho batjha.

Ke nahana ho re dihwai di ka kenya tshebetsong mehato ena ho emisa tlhokeho ya metsi nakong e tlang. Nngwe, dihwai di ka tsetela nthong tse jwalo ka dihlahiswa tsa nwesetso, irikeeshene. Dihwai di ka kenya tshebetsong mokgwa wa ho boloka metsi ka ditankeng, di-jojo tanka. Tharo, dihwai di ka tjheka matamo a botebo ba dimitara tse tsheletseng.

Ntlafatsa bophelo ba mobu wa hao ka ho eketsa dintho tse phelang, tse kang manyolo, mme seo se tla o fokoletsa kgatello ya lehola. Hlaholela dijalo tsa hao hang ha o bona lehola. Laola lehola ka di-chemical, sebedisa meriana e netefaditsweng ya ho bolaya dimela tse jwalo ka lehola. O lokela ho beha leihlo nako le nako tshimong ya hao ho re o tlo o hlokomele lehola ka potlako, mme sena se tla etsa ho re ho be bobebe ho laola lehola leo.

Ee ha nne ke le rapolasi, ke ne ke ka thabela motjhini hobane e sebetsa ka potlako ka nako e sa fediseng pelo. E mpa le batho ke ya ba hloka hore ka mora hore metjhini e kotule, ebe bona ba hlwekisa seo se kotutsweng ke metjhini.

Ke tseba ho lema ka ho fapanyetsana. Mokgwa ona o kenyelletsa sebaka sa ho jala, ho se lema ka dilemo tse seng kae, ebe kamora moo o tlohela ho jala ho sona ho etsa hore mobu o boele o none hape. Phapanyetsano ya dijalo, mokgwa ona ona o kenyelletsa hore ho fapanyetsana dijalo mobung o le mong ho boloka mobu o nonne. Ho fokotsa dikokonyana le mafu le ho eketsa tjhai.

Ee, ke ne ke tseba ka seo, sefate sa matekwane o ka etsa meriana e mengata ka sona. O ka etsa dihlahiswa tsa moriri le oli e ka phehang bakeng sa batho ba nang le lefu la tswekere.

Nka ikopanya le barekisi ba mabenkele a sebaka sa heso, mme ka ba fa dinawa tse ngata ka theko ya tlhodisano. Ho boloka dinawa ho di bolokela tshebediso ya nako e tlang. Nka nehelana ka di phallelo mahaeng a dikgutsana. Ho boloka dinawa maemong a nepahetseng a polokelo ya dijalo, ka ho netefatsa hore sebaka sa pokelo seo se phodile. Mme se omme, mme ha se na moya o mobe, se na le moya o motle fela. Ho thibela pokello ya mongobo le ho senyeha ha dijo.

Etsa moralo o ngotsweng wa polokeho o hlalosang mekgwa ya maemo a tshohanyetso jwalo ka mello, dikotsi kapa ho se sebetse hantle ha thepa. Fana ka kwetliso ka mehla ho basebetsi mabapi le mekgwa ya ho itshireletsa, tshebediso ya disebediswa le karolo ya ho ya tshohanyetso. Netefatsa ka mehla ho re basebetsi ba apara PPE, jwalo ka diatlana, dikgalase tsa tshirelletso le dieta tse entsweng ka tshepe ha ba sebetsa ka thepa e kotsi. Tshwara le ho boloka dichemical ka mokgwa o tshireletsehileng ho latela ditaelo tsa moetsi le ho nka mehato e hlokahalang ho qoba ho pepeseha.